Gantsi diterene di na le batho ba ba le mmalwa mo malatsing a beke labobedi go ya go la bone, mo mesong e le ga half past six le maitseobowa morago ga seven. Mo mafelong a sa tletseng le ka kgotsa malatsi a pula batho ba le mmalwa ba palama. Le fa go ntse yalo go botlhokwa go nna le ke kelotlhoko ka tshireletsego mo maemong a a nang le di bapalwa tse di senang boipiletso.

Ee, go kile gwa nna le ditshupetso tsa dibese mo tikologong ya me. Maitemogelo a me, go emela nako e telele, tiego le kgatelelo. Fa go na le ditshupetso bapagami ba senyegelwa ke nako, ba tshwanelwa ke go batla dipalangwa tse dingwe, go nna le pitlagano le pharakano mo ditseleng, go ama matshelo a letsatsi le letsatsi.

Ke kile ka etela lefelo la bopalamelo difofane la O R Tambo International le le leng mo Johannesburg. Dilo tse di diriwang pele o ka tsena mo sefofaneng ke go tsenya di-luggage mo check in, go tlhola kwa tshireletsong, go tshwantsha ditokololo, go emela mo phaposing ya go tsena. Dilo tse o tshwanetsego go di tshola ke passport-e fa o ya kwa ntle, ID kgotsa boarding pass-e, ditokafatso tsa loeto, VISA fa e tlhokega. Go botlhokwa go goroga ka nako le go ipaakanya sentle.

Fa o tsaya leeto le le telele, ntho e botlhokwa ke ditokomane tsa boitsibiso jaaka passport-o, ID, VISA le boarding pass. Tsona di tlhokega go tsenela sefofane, go tla mo lefatsheng le lengwe go supa aroganya boammaaruri jwa gago. Ntle le tsona leeto le ka se tswelele. Ka bokhutshwane, ditokomane tse tsa botsamaiso le sa leeto, ntle le tsone leeto le ka ema pele le simologa.

Mefuta ya dikotsi fa o le mo tseleng, kotsi ya koloi ka ntlha ya phoso ya mokgweetsi kgotsa maemo a tselana. Bodirigatsi jwa borukgutlhi jaaka go utswiwa dilo kgotsa go thubiwa. Kotsi ya botsogo jaaka go lwala mo tseleng kgotsa go lapa thata. Selo sa ntlha se o ka se dirang fa kotsi e tlhaga, botsa thuso ka bonako, buisa nomoro ya tshoganyetso kgotsa ikopanye le maphodisa kgotsa ba thuso ya kotsi. Go nna le di tse di botlhokwa le go itse gore o ka ikopanya le mang ke tshireletso ya gago.

Dipoelo tsa go nna le baesekele ke go boloka madi, ga o lefe peterolo kgotsa ditshwantsho tsa dipalangwa. Go tokafatsa botsogo ke boikatisiso jo bo siameng. Go sireletsa tikologo gantsi mosi o kotsi, go fepa nako go ka fetsa dikgaolo tse khutshwane ka potlako. Dikotsi tse di ka tlhagelelang fa o e dirisa, go thubega kgotsa go wetse, go thulanya ke dikoloi, utswiwa ga saekele, maemo a ditselana a sa siamang, climate e e kotsi, go dirisa helmet-e le diaparo tse di bonagalang go fokotsa dikotsi.

Go nna le koloi ya gago go ka ama tsela e mokgweetsi yo mošwa a e tlhophang ka ditsela tse di latelang, boitumelo le kgololesego o ikutlwa o sireletsegile o kgona go itlhophela tsela. O ka itlwaetsa go feta ka gonne koloi ke ya gago, o ka dira di phatsimisa le ya gago. Go ka nna kotsi, fa o sa ntse o ithuta o ka tlhopa ditsela tse di sa babalesegang kgotsa tse di pitlaganeng. Ka bokhutshwane koloi ya gago e ka go thusa mokgweetsi yo mošwa go ithuta ka bonako fela e tlhoka boikarabelo le tlhokomelo e kgolo.